Ndzi nga tsaka swinene ku tikuma ndzi tshama eka ndhawu leyi hlayisaka vadyuhari hikuva ndza swi tiva leswaku xin'wana na xin'wana lexi ndzi xi lavaka tanihi mudyuhari ndzi ta xi kuma naswona rihanyo ra mina ri ta va ri ri eka xiyimo xa kahle swinene hikuva ndzi ta va ndzi kuma khomelo ra ndlela ya kahle.

Xivangelo xo va vatshunguri va ndhavuko va masiku lawa va tekeriwa ehansi hikwalaho ka ka xiyenge xa mabulo leswi swi nga eka xiyimo xa le henhla sweswi ku tlula ndhawu leyi nga hundza hikwalaho sweswi swi humelelaka ngopfu hikwalaho ko va vatshunguri lava va sungula ku humesetela erivaleni leswi khale a swi nga humi erivaleni naswona leswi swi endla leswaku vanhu va nga ha swi tekeli enhlokweni.

Mudende wa vadyuhari a wu fanelanga wu hlayisa vatukulu emakaya hikwalaho vatukulu lava na vona va wu kuma mudende wa vona lowu faneleke u va hlayisa so a swi fanelangi hi ndlela a swi le ka xiyimo xa kahle leswaku mali ya mudende wa vadyuhari wu tikuma wu hlayisa vatukulu emakaya leswi endlaka ndzi ala na mhaka leyi hikuva mali leyi a yi fanele yi xavela vatukulu swakudya emakaya hi hetelela yi teka hi vatswari va vona va famba na yona leswi siyaka vakokwani na ku hlayisa vatukulu hi mali ya mudende wa vona.

Swi na nkoka swinene ku landzelela swileriso leswi muvabyi a nga nyikiwa swona hi vaongori na madokodela hikuva hikwalaho vona va swi tiva leswaku murhi lowu muvabyi a nga nyikiwa wona wu tirhisa ku yini naswona u fanele a wu nwa hi mikarhi yini naswona leswi swi endla leswaku swi va swa nkoka swinene ku va muvabyi a landzelela hinkwaswo swileriso leswi a byeriweke swona.

Tiko vanhu na swi vulavula hi swona swi akaka swivulwa swo tala laha misaveni na leswi swi humelelaka hikwalaho leswi swi vangiwa ngopfu hi swivulavulelo leswi nga kona leswaku n'wanuna u rilela endzeni n'wanuna a nga rili n'wanuna u fane a tiya n'wanuna u fanele a va nhloko ya ndyangu leswi swi hetelela swi veka vavanuna eka ntshikelelo wa miehleketo naswona laha va hetelelaka va nga vulavuli hi swona leswi endlaka leswaku va hetelela va teka vutomi bya vona.

Ku cinca madyelo kusuka ka ku dya swakudya leswi nga akiki miri ku ya ka kudya swakudya leswi akaka miri swakudya swo fana na mihandzu na matsavu na swin'wana leswi nga hava mafurha yo tala laha ma nga endlaka leswaku miri wa munhu u hetelela u va u nga ha ri eka xiyimo lexi tsakisaka kumbe xiyimo xo karhi xa rihanyo.

Ndzi nga languta loko ku ri ku ku na munhu kumbe vanhu lava vutomi bya vona byi nga eka nxungeto swinene wo lova no va leswaku loko va xilamulelamhangu va fika ndzi ta kota ku hlamusela leswaku hi va hi lava va faneleke va kuma mpfuneto hi xihatla.

Leswi swi nga yisa moya wa mina ehansi swinene hikwalaho ndzi ta va ndzi swi tiva leswaku kokwana va teke nkarhi wa mina ku ya landza maphilisi kambe a va vuya na wona naswona a swi ngo olova ku tikuma va sukile ekaya na ku landza maphilisi lawa va hetelelaka va vuya va nga ri na wona leswi swi nga yisa moya wa mina ehansi swinene hikuva ndzi tiva ntikelo wa ku va va kote kusuka lani na ku landza maphilisi va tlhela va vuya va ri hava.

Swikolo swi fanele ku phamela vana va xikolo swakudya leswi akaka miri swakudya leswi nga ta hlohlotelo vana ku va miri ya vona yi va ka xi xiyimo xa kahle ku yisa mahlweni na tinhlayo ta vona kumbe tidyondzo ta vona naswona swikolo a swi fanelanga ku phamela vana swakudya swo fana evhikini.

Ku nga va ku ri ku timela ndzilo lowu nga wukulu swinene laha swi kombaka leswaku vutomi bya wena byi nga va eka nxungeto kambe ku va ku ri na van'wana vanhu vo tala lava a wu fanele u va u va humesa eka ku va va ri eka ndzilo lowu u faneleke u wu timela.

Ku ku tika ka muntshwa swi nga khumba tidyondzo ta yena hi ndlela ya xiyimo xa le henhla swinene hikwalaho ku ehleketa ka yena kumbe rihanyo ra miehleketo ra yena ri nge vi ematshan'wini ya ku va a kota ku ya emahlweni na tidyondzo ta yena tanihileswi a ta swi kotisa xiswona loko a nga tikanga leswi swi endla leswaku matirhelo ya yena eka swa tidyondzo ma va ma nga ha fani na le masungulweni laha hinkwaswo leswi a swi a swi ri emiehleketweni ya yena a ku ri tibuku kambe sweswi ku ta va ku ri na swin'wana leswi ku ta va ku ri ku tika ka yena.

Swi tele swinene leswi vangaka leswaku vavasati na vana vadlayiwa emindyangwini kambe leswi rhangaka hikwalaho ko vavanuna va nga tekeli enhlokweni timfanelo ta vavasati na vana leswi swi endla leswaku va titwa swi ri mavokweni ya vona ku va va endla xin'wana na xin'wana lexi va xi lavaka eka vavasati na vana leswi swi hetelelaka swi va endhawini leti nga ri ki eka xiyimo xa kahle laha vana na vavasati va hetelelaka va dlayiwa.

Etitliliniki na swibedhlele swa le makaya ku hava va vaongori na madokodela naswona leswi hi swona swi vangaka ti line leti ti nga leha swinene loko mfumo wo thola madokodela na tinese va tala etitliliniki na le swibedhlele leswi swi ta olovisa ntirho.

Ndzi nga n'wi seketela ka ku va ndzi kota ku mufambisi wa kusuka endhawini yin'wana na ku ya endhawini yin'wana loko ni ri na movha xin'wana ni nga n'wi pfuna ku va a kota ku hlanganisa mali leyi nga ta n'wi xavela swilo leswi nga ta n'wi pfuna ku famba siku na siku.

A yi nge wa horisa hikuva mavabyi lama i khale ma ri kona naswona va kona vanhu lava khale va ri eku ringeteni ka ku va va byi tshungula hi tindlela hinkwato tindlela ta xilungu tindlela ta xintu kambe ku hava vutshunguri ngopfungopfu hi laha ka xintu lebyi byi nga kona ku va byi horisa mavabyi lama kambe eka xilungu ma kona la mirhi leyi vanhu va nyikiwaka kona lava nga na mavabyi lawa.

Ndzi nga vutisa vaongori leswaku hi wahi magoza lama ndzi nga ma tekaka mina na munhu wa mina loyi ndzi tshamaka na yena leswaku hi ta kota ku pulana ndyangu ku ya hi leswi hi swi lavisaka xiswona naswona leswi swi ta endla leswaku muongori a kota ku ndzi nyika vuxokoxoko lebyi a nga na byona na leswi endliwaka kumbe ku tekeriwa enhlokweni.

A ndzi ta va byela leswaku a hinkwavo lava pfunetaka lava baku xifuva ehandle kambe mitirho ya vona ya vonakala swinene naswona leswi va swi endlelaka vanhu i vumunhu byinene naswona a ndzi ta va byela leswaku a va yi mahlweni va ponisa vanhu hikuva mitirho ya vona yi sasekile swinene.

Leswi swi endla hikwalaho ko teka vatirhi kumbe vanhu lava vulavulaka marimi yo hambana kumbe va sukaka etindhawini leti nga kule na le makaya va ta va hoxa eswibedhlele kumbe etitliliniki ta le makaya leswi sivelaka ririmi laha vanhu lava va nga vulavulaka ririmi leri nga hambana na leri vulavuriwaka hikwalaho leswi sivela ngopfu ku va ku vulavuriwa exikarhi ka vona leswi ndzawulo yi nga swi endlaka i ku va yi thola vanhu lava vulavulaka ririmi leri vulavuliwaka ngopfu eka ndhawu le xibedhlele xi nga eka xona eka yona kumbe laha tliliniki yi nga eka yona.

Va langutane ngopfu na mintlhontlho yo famba ngopfungopfu loko va ri va n'wamilenge laha va fambaka emadorobeni na kun'wana na kun'wana kumbe vakhandziya swikhandziyi swo fana na mathekisi na tibazi leswi nga hava mpfuneto wo va vanhu lava vakhandziya swona leswi endlaka leswaku swi va tikela swinene ku famba siku na siku.

Ku sandza a hi mhaka ya kahle swinene hikwalaho yi na switandzhaku eka munhu loyi a sandziwaka leswi hetelelaka swiendla leswi swa ku a nga ha tivoni a ri na nkoka tanihileswi a ti vonisa xiswona emasungulweni hikwalaho a swi fanelanga ku va swilo leswi hlohloteriwaka.

Ku va va ndyangu va endla xikhubyana endyangwini leswi laha va phataka naswona ku va leswi swi ri na nkoka swinene swi ya hikuva ndyangu wa ha swilandzelerisa swinene kumbe u nga swi landzelerisi swinene.

Mina ndzi vona ndlela yin'wana na yin'wana yi ri kahle swi ya hi ku va munhu yena a hlawula yihi naswona leswi swi ya hikwalaho ka ku tsakela ka munhu na ku va yena a navela ku lava ku humelerisa leswi mbilu ya yena yi swi tsakelaka.

Tindhawu leti ku nga oma swinene laha ndzilo wu nga tshukaka wu humelela enhoveni hikwalaho ka swiyimo swo hambanahambana.

Minjhani va xilamulelamhangu ku humelele nghozi ya ku tlumbana ka timovha timbirhi sweswi naswona vutomi bya vanhu byi le ka xiyimo lexi nga tsakisiki hikwalaho hi kombela mpfuneto hi xihatla swinene.

Van'wamathekisi hikuva va swi tiva leswaku va na vakhandziyi lava tirhisaka wheelchair va fanele va vulavula na va lava switumbuluxaka thekisi leswaku va endla swin'wana leswi nga ta kota ku va swi kota ku amukela vanhu lava fambaka hi ti wheelchair ku va va tirhisa mathekisi ya vona.

Ndzi nga tinyungubyisa hi yena hikwalaho wa swi tiva leswaku eka malembe lama a nga eka wona ku va a va na khwirhi kumbe ku ku va a va na n'wana a swi le ka ndlela ya kahle naswona i nkarhi wo va yena a yisa emahlweni na tidyondzo ta yena naswona u fanele a endla kumbe a landzelerisa swo sivelambeleko.

Ku hava tindlela ta xintu lexi leti nga endlaka leswaku ku va na sivelambeleko naswona a ndzi hleketi leswaku ta tirha kumbe leswi nga kona swi le ku tirheni.

A ndzi ta tirhisa murhi wo fana na ririvata ku nga murhi lowu wu nwiwaka lowu hetelelaka wu endla leswaku munhu a rivala lexi a lavaka ku xi ku rivala la xona leswi endlaka leswaku vutomi bya yena byi nga vi hi ku olova leswi fanaka na ku lahlekeleriwa hi murhandziwa wa wena.

Wu na nkoka swinene hikuva wu kota ku endla leswaku wu tiyisisa ku va vayimana va va va ri eka nkarhi wa kahle kumbe va va eka vufambisi bya kahle ku va loko va ha sungula vuyimani bya vona na ku va loko se va ri exikarhi ka vuyimana bya vona ku hetelela na laha ku ku hetelelaka vuyimana bya vona va va va ri eka nkarhi wa kahle naswona va va n'wana wa vona a va eka xiyimo xa kahle kumbe rihanyo ra kahle ku hetelela ka loko vuyimani byi fika emakumu.

Ndzi nga va pfuna hikuva ndzi va lavela dokodela loyi a nga ta kota ku va a ri kona nkarhi wun'wana wun'wana kumbe a va a ri eka ku va a va kona nkarhi wun'wana wun'wana loko a laveka leswaku a ta kota ku pfuna eka xin'wana na xin'wana lexi mudyuhari loyi a ta a xi lavaka xin'wana ku nga va ku vona loko mudyuhari lowu a faneleke ku ya tshama eka ndhawu leyi yo tshama hi vadyuhari hikwalaho ko va swilaveko swin'wana leswi a swi lavaka swi nga va swi nga fikeleriwi ekaya naswona leswi swi ta endla leswaku mudyuhari lowu a va eka xiyimo xa kahle xa rihanyo hi minkarhi yin'wani hi minkarhi hinkwayo hikuva xin'wana na xin'wana lexi a ta va ka a xi lava hi vutomi bya yena mayelana na rihanyo xi nga va ka xi koteka.

Loko munhu a nga landzeleli like swiletelo hi ku nwa maphilisi ya yena u ti chela eka khombo ro ka a nga holi swinene naswona na khombo ro ka ro va a ti veka eka xiyimo lexi nga endla leswaku vuvabyi bya yena byi hetelela byi nga ha tshunguleki naswona leswi swi endla leswaku munhu hi minkarhi hinkwayo u fanele a landzelerisa switsundzuxo kumbe swiletelo leswi a nga nyikiwa swona hi ku nwa maphilisi ya yena minkarhi hinkwayo.

Loko swi ta eka xiyimo xa miyehleketo un'wana na un'wana wa khumbeka swinene naswona leswi a swi yi hi ku va munhu a ri wa xisati kumbe wa xinuna swi tolovelekile kumbe swi amukeriwile ngopfu eka vaxisati leswaku va khumbeka eka timhaka ta miyehleketo kambe eka vavanuna a swi tolovelekangi swinene leswi endlaka leswaku vavanuna vo tala ngopfu ku nga n'wina vo tala mi nga kona la leswi swi endla leswaku mi nga vulavuli hi leswi mi dyaka kumbe leswi vekaka like kumbe ku mi nyika ntshikelelo wa miehleketo kambe leswi a swi kahle swinene naswona ku sungula sweswi un'wana na un'wana un'wani u na nuna un'wana na un'wana u fane a vulavula hi leswi swi n'wu tshikelelaka miehleketo naswona ku vulavula hi swona swi hetelela swi endla leswaku hi va na switsundzuxo swinene kumbe hi byelana kumbe hi tsundzuxana kumbe ku nyiketana vutihlamuleri kumbe ku tsundzuxana eka leswi hi nga swi endlaka ku va hi kota ku va hi fikisa mhaka leyi eku heteleleni.

Vatirhi va le makaya va fanele ku va na swikili swo kota ku vulavula na vanhu hi ndlela ya kahle swinene naswona nakambe va fanele ku va na swikili swo kota ku vulavula na munhu loyi u nga ta hetelela u n'wu thova mbilu kumbe u ehlisa moya wa yena u va eka xiyimo xa kahle kumbe u vulavula na yena ku endla leswaku a fikelela ku va a va eka xiyimo xa kahle xa miehleketo kumbe ku va a hundza eka xiyimo lexi xi n'wi tikelaka swinene.

Mina ndzi vona leswaku kokwana va fanele ku yisiwa evuhlayisekelweni bya vakhegula na vakhalabye hikuva hambileswi hi hleketelaka leswaku hi nga kota ku va hlayisa laha kaya hi nge koti ku fikelela swin'wana kumbe xin'wana na xin'wana lexi kokwana va nga ta xi lava laha kaya kumbe lexi va xi lavaka ku va swi va pfuneta eka rihanyo ra vona naswona leswi swi hetelela swi veka rihanyo ra vona ekhombyeni handle ka hina ku va hi swi lemuka hikwalaho ndzi hleketa leswaku mhaka ya kahle leyo va kokwani va hetelela va ya tshama evuhlayisekelweni bya vanhu lavakulu kumbe vakhegula na vakhalabye.

Nkhuvo wo susa xinyama wa ha endliwa makhuva lama kambe leswi swi hambanile na leswi a swi endlisiwa xikhale naswona ku hambana loku ku hi ngopfu loko swi ta eka ndhawu ya xindzhuti leswi mitlangu ya masiku lawa kumbe nkhuvo ya masiku lawa yi nga hava xindzuti ku fana na leyi a yi endlisiwa xiswona khale.

Mina ndzi nga n'wu tsundzuxa leswaku ku va a nghenile hi xitsongwatsongwana xa HIV a swi vuli leswaku i ku hela ka misava naswona a swi vuli leswaku yena a ka ha ri yena loyi a ri yena emasungulweni kambe swo vula leswaku u le ka xiyimo xin'wani xa rihanyo naswona leswi swi endla leswaku u fanele a endla leswaku a kota ku kuma mirhi leyi nga ta endla leswaku a kota ku a hanya na xitsongwanatsongwana lexi a ya emahlweni leswi kotekaka hikuva ku va munhu a ngheniwa hi xitsongwatsongwana lexi a swi vuli leswaku i ku hela ka misava.

COVID-19 yi nga hangalaka hi mavoko hikuva munhu loyi a nga ni xitsongwatsongwana lexi kumbe munhu loyi mavoko ya yena ya nga ns xitsongwatsongwana lexi a khumba xin'wana kumbe a khumba munhu un'wana loyi a nga va ka a ri ekusuhi na yena loyi a kumbe a nga va a xewetana na yena leswi swi endla leswaku xitsongwatsongwana lexi xi suka eka munhu wun'wani xi ya eka munhu un'wani leswi nga kotaka swi endla leswaku xi nghena emirini wa yena.

Mina ndzi vona leswaku vukorhokeri bya le ka vadyuhari byi na vuhlayiseki swinene kumbe bya antswa swinene ku tlula bya le kaya hikuva ekaya va nge tivi hinkwaswo leswi vadyuhari va faneleke va va na swona naswona va nge vi va ri ekusuhi ku lava ku pfuneta like vadyuhari hi minkarhi yin'wani leswi hinkwayo leswi endlaka leswaku minkarhi yin'wani loko vadyuhari va lava ku va va pfunetiwa va nga ha va va nga koti ku pfunetiwa leswi nga hetelelaka swi veka nxungeto eka vutomi bya vona kumbe eka rihanyo ra vona naswona eka nhlayiso lowa vadyuhari ndzi vona leswaku leswi swa koteka swinene ku va swi humelerisiwa hi minkarhi hinkwayo hikuva lava tirhaka kona kumbe vatirhi va kona va va va ti lulamiseriwile kumbe va lulamiseriwile ku va va kota ku endla hinkwaswo leswi lavekaka ku pfuna vadyuhari lava hi minkarhi hinkwayo.

Ku va u susiwa eka xibedhlele xin'wana u yisiwa eka xin'wani ku va ku ri swin'wana leswi hetelelaka swi endla leswaku vanhu vo tala va va na ntshikelelo swinene naswona va nga ha koti ku va va nwisa mirhi ya vona hi leswi va tolovelaku nwisa xiswona hikuva leswi swi va veka eka ntshikelelo swinene leswi swi hikuva loko munhu a ri ekule ni laha a toloveleke ku va kona u hetelela a nga ha koti ku kuma mpfuneto lowu a toloveleke wona naswona leswi swi endliwa hikuva a nga ti tivi ndhawu leyi a nga ka yona ku kota leswi a tivisaka leyi a fanele a va a yi ka ri yona leyi a nga suka eka yona leswi hinkwaswo swi hetelela swi endla leswaku a va a ka a nga ri eka moya wa kahle naswona swi hetelela swi endla leswaku mavabyi va va va va va va eka ntshungeto swinene kumbe nxungeto wo va va nga holi kumbe ku landzelerisa leswi madokodela va va byelaka swona.

COVID-19 ya hanya swinene naswona yi kona naswona ya dlaya leswi un'wana na un'wana loyi a nga landzeleriki swileriso leswi a nga byeriwa swona hi va ka ndzawulo ya rihanyo ku va a swi landzelela ku tisivela eka mavabyi lama u ta u ta hetelela a khomiwa hi mavabyi lama naswona ya ta n'wi dlaya hikuva a hi mavabyi lama tsakisaka naswona ma hanya ma kona naswona un'wana un'wana a nga va eka nxungeto yo va ma n'wi khoma naswona ma n'wi veka eka xiyimo lexi nga tsakiseki xa rihanyo.

Swi nga va pfuna ku kota ku vona mirhi leyi va faneleke ku yi nwa na leswaku hi yona leyi va faneleke ku yi nwa na na loko va nga endlanga swihoxo eka ku va va nwa mirhi ya vona hi ndlela leyi faneleke.

Mfumo wu nga endla ti-campaign ematikoxikaya na le madorobeni leti nga ta kota ku va ti endla leswaku vaaki va va na le muako kumbe va va na ku lemuka eka rihanyo ra miehleketo leswi swi ta endla leswaku un'wana na un'wana a va na vo na byona vuxokoxoko loko swi ta eka rihanyo ra miehleketo.

Hikwalaho ka ku kayivela ka vuxokoxoko eka rihanyo ra miehleketo loko swi ta eka vanhu va xintima leswi swi endla leswaku va nga vi na ku tsakela loko swi ta ka ku tshunguriwa kumbe loko swi ta ka ku lava ku pfuniwa mayelana na vuvabyi lebyi.

Hi loko mahanyelo ya yena ya sungula ku cinca naswona a sungula ku endla leswi a nga swi endli masungulweni loko a ha ri kahle leswi swi nga endla leswaku u kota ku swi lemuka leswaku ku na swin'wana leswi nga lunghangiki hi yena naswona a nga va a tirhisa swidzidziharisi hi ndlela leyo biha.

Mina ndzi vona onge home based care eka vadyuhari na vatsoniwa i ya nkoka swinene hikuva leswi swi endla leswaku va heleriwa va va ni vanhu lava nga nga ta kota ku va va langutela ku tlula loko va tshama emakaya na ndyangu ya vona leswi va nga ta hetelela va nga kumi ku pfuniwa loko a va fanele va ku kuma.

Swi nga ku pfuna hikuva u kota ku vona leswaku loko o nwa murhi wo karhi switandzhaku swa wona hi swihi naswona swi va njhani kumbe ku cinca ka swona loko nkarhi wu karhi wu famba leswi swi kota ku endla leswaku munhu a va na ku tiva leswaku mirhi leyi a yi tirhisaka yi na switandzhaku swa njhani.

Hi ku va va phanga kumbe ku tshova etindlwini ta vanhu hikwalaho ko lava ku yiva switirhisiwa kumbe leswi nga kona leswaku va ta kota ku xava swidzidziharisi leswi leswi swi endla leswaku vativiwa etikweni tanihi tinsulavoya hikwalaho ka leswi va swi endlaka loko va lava ku dzaha swidzidziharisi leswi kumbe loko va lava ku swi tirhisa.

Hikwalaho ko va mirhi yi kumeka mahala eka titliliniki ta le makaya kumbe eka swibedhlele naswona loko yi durha kun'wani swa koteka ku kumiwa hi nxavo wa le hansi swinene ku fana na le swibedhlele laha munhu a kotaka ku hakela mali leyintsongo kumbe o kota ku hakela ntsena ku a kota ku famba na ku fika exibedhlele laha a nga ta kota ku kuma mirhi kusuka eka mfumo mahala.

Hikwalaho leswi swi nga endla leswaku va va eka xiyimo xa le henhla swinene swinene xo va va kota ku fambisa kumbe ku tluleta switsongwatsongwana hikwalaho ko va va ri eka xiyimo lexi leswi swi endla leswaku un'wana na un'wana kumbe vanhu lava tshamaka na vona kumbe vanhu lava va rhandzanaka na vona va va eka nxungeto swinene wo swo wo nghenela hi switsongwatsongwana leswi nghenaka hi ku ya hi ku endla timhaka ta masangu.

Switandzhaku leswi munhu loyi a nga na mavabyi ya HIV and AIDS eka ku va a nga tirhisi mirhi ya yena ya ti ARV hi mfanelo hikuva endzhaku swa ku u ta hetelela a nghena hi vuvabyi kumbe u ta ti hetelela a va eka xiyimo lexi xi chavisaka swinene xiyimo lexi nga endlaka leswaku a hetelela a lova vutomi bya yena.

Ntshikelelo wa tintangha wu hoxa xandla ngopfu eka ku tirhisiwa ka swidzidziharisi hi ndlela yo biha hikuva vanhu vo tala ngopfungopfu vantshwa va hetelela va nghena ka timhaka leti yo tirhisa swidzidziharisi hikwalaho ko vona vanghana va vona kumbe tintangha ta vona ti endla naswona va nga lavi ku salela endzhaku leswi hetelelaka swi endla leswaku va nghena enghozini yo ka yi nga va nga swi tivi leswaku va ta humesa ku yini hikwalaho ko endla swilo leswi vanghana kumbe tintangha ta vona va nga eku endleni.

Ku pfumaleka ka switoko swa mirhi ku nga siveriwa hikuva mfumo wu kota ku va wu yisa mirhi leyi nga ringanela emati ematikoxikaya kumbe eka etitliliniki na le swibedhlele swa le matikoxikaya leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a nga ta tshuka a lava murhi a kota ku ya naswona a wu kuma nkarhi wun'wana na wun'wana.

Vanhu lavakulu va nga dyondzisiwa hi ku tshama hansi na vona va kombiwa leswaku mirhi yo karhi yi na switandzhaku swo karhi naswona yi fanele ku nwiwa hi nawu kumbe yi fanele ku landzeleriwa swilo swo karhi naswona leswi swi ta endla leswaku va twisisa naswona va landzelela swileriso hinkwaswo leswi va nga nyikiwa swona eka ku tirhisiwa ka mirhi leyi.

Vanhu vo tala va tinghenelerisa eka swidzidziharisi hikwalaho ko ka va nga tivi switandzhaku swa swona naswona mina ndzi vona swi ri swa nkoka swinene leswaku munhu un'wana na un'wana a va a tinghenelerisa eka ku va a tshungula rihanyo ra miehleketo ya yena leswi endlaka leswaku emahetelelweni ya nkarhi wu va a va eka xiyimo xa kahle swinene.

Vavabyi lava pfumalaka mintirho va khumbeka ngopfu hi ntsengo ya mirhi ya le henhla hikuva leswi swi endla leswaku va hetelela va nga fikeleli nxavo wa mirhi leyi naswona swi vula leswaku va nge he koti ku ya emahlweni no tirhisa mirhi leyi leswi vekaka vutomi kumbe rihanyo ra vona eka nxungeto swinene hikwalaho ko va mirhi yi ri eka nxavo wa le henhla swinene.

Hi ku va ku tirhisiwa swikoweto eka mabodhlele lama kumbe eka mirhi leyi leswi swi ta endla leswaku vanhu lava nga na mavabyi kumbe vuvabyi bya dementia va kota ku va va swi lemuka leswaku va fanele ku nwa mirhi ya vona hi mikarhi yihi hikuva swi ta va olovela swinene ku lemuka swikoweto leswi.

Swi sivela vuvabyi kumbe swi sivela ku tirhisiwa ka swidzidziharisi hi ndlela leyo biha yo biha hikuva munhu un'wana na un'wana u ta va a swi tiva leswaku loko u tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo karhi swi ta hetelela swi endla leswaku rihanyo ra yena ra miehleketo ri va eka nghozi swinene.

Ku vika switandzhaku swa mirhi eka madokodela hi ku hatlisa swi endla leswaku madokodela va va na nkarhi wo ku tsundzuxa kumbe va va na nkarhi wa ku ku nyika mirhi leyi nga riki na switandzhaku swo biha eka wena naswona va kota ku vona loko mirhi yo karhi yi nga ku fanelanga na ku va va kota ku tirhisa yin'wana leyi nga ta kota ku tshungula mavabyi lama u nga na wona handle ko va u va na switandzhaku leswo biha.

Minongonoko ya vaaki yi nga seketela vanhu lava tirhisaka swidzidziharisi hi ndlela yo biha hi ku va tsundzuxa naswona no va seketela ka ku va va lwisana na tindlela leti to tirhisa swidzidziharisi leswi swi endla leswaku vanhu va va na ku navela swinene ku kombela ku pfuniwa eka ku vanhu lava nga ta va ri kona kumbe eka minongonoko leyi nga kona hi hikwalaho va ta twa swi olovile swinene na ku va va tiva leswaku va ta kuma nseketelo kusuka eka vanhu van'wana kumbe eka minongonoko na vaaki.

Leswi swi endla leswaku munhu a va na ku tolovela swinene ka ku vulavula hi leswi humelelaka eka vutomi bya yena naswona loko munhu a vulavula nkarhi hinkwayo ku nga ri leswo tsakisa swi endla leswaku hambi a humelele hi swilo swo tika swinene leswi lavaka nseketelo a kota ku vulavula naswona a nga feli ndzeni leswi naswona leswi swi endla leswaku a hetelela a kuma mpfuneto hi ku hatlisa hatlisa ku tlula loko a lo ka a nga vulavuli hi swona.